Iyinzuzo eyingangenza ukuthi ngake ngithi ngivula i-akhawunti kwelinye ibhange, bengiqala ukuyivula, njengokuthi mhlampe bengiqala bengiswayipha kawu-ten, angitshajwa, amatshajisi okuswayipha azoba mahala. Nalokuthi, hlampe uma ngi-withdraw-a kawu-five, ngeke ngitshajwe for uku-withdraw-a, namadiphozithi, hlampe ngidiphozithe imali okukabili, ngeke ngitshajwe. Nanokuthi, hlampe kuba khona nemali, hlampe ethathwayo, hlampe iphesenti, noma one phesenti wayonke imali engingenelayo ifakwa kwenye i-savings account. Ukuthi hlampe, ngelinye ilanga bengixakekile, ngiyakwazi akuyi-access-a leyo akhawunti, yabo iyinzuzo eyikanjalo.